Ke ne ka ikutlwa ke itumetse gape ke ne ke ikutlwa ke thabile ka gonne e ne e le la ntlha ke fofela kwa godimo. Ke tlwaetse go dirisa sejanaga se se tsamaelang fa fatshe.

Toro ya ne ke go ipona ke pagame sefofane ka nako e nngwe. Le nna ke tle ke kgone go fofela ko godimo ke bone tsotlhe tse di diragalelang fa fatshe.

O tshwanetse go reka ticket-e e leng gore ya go mo isa kwa Nigeria. Mme ga a sena go e reka o ya go ya kwa go pagamelwang sefofane seo teng. Mme a ba naya ticket-e go bontsha gore o ya nageng e feng.

Dibese mo toropong ya gage di dira sentle ka gonne go le gantsi re le batho ga re tshwane. Go na le batho ba e leng gore ga ba kgone go patelela dikoloi tse dingwe, mme ba kgona go patelela dibese.

Ga o sa itse gore e simolole jang go ka se nne bonolo. O tshwanetse go reka karata e botlhale gore o kgone go pagama bese.

Go nna mokgwetsi wa bese gonne o nne le pelo e telele ka gonne bese e pagamiwa thata-thata ke bagodi ka gonne ga ba kgone go patela madi a e leng gore a patelwa ko dipalangweng tse dingwe. Ke ka jalo ba batlang go dirisa bese.

Batho ba ba yang tirong ba ka amega. Ba ka betswa, ba ka gobadiwa ka gonne ga go na ope o tshwanetseng go ya tirong go na le seteraeke sa dibese. Le bese eo e tlile go thubiwa ka matlapa.

Dibese di na le nako ya tsone ka gonne ga di itseye batho fela, di tsaya le batho ba e leng gore ba bereka le ba e leng gore ba nna mafatsheng a mabapi. Nka itshoka fela go emelela ka dinao mo beseng, ga nka fitlha fela ko ke yang.

Ee, e kile ya ntshiya. Ke tsogile nako e setse e tsamaile.

Bapagami ba amega jaana, ba kgona go siwa ke bese mme ga o silwe ke bese jalo o tshwanetse go ya go patela thekisi, madi a e leng gore a feta a neng wa pagama ka o ne kwa beseng.

Metse e na le ditsela di le dintsi, ke ka moo bese e ka se tsamayeng ditsela tse tsotlhe. Ke ka moo go pagamelwang bese mo tseleng e le nngwe, foo bese e fetang teng kgapetsa-kgapetsa.

E nkama sentle ka gonne ditlhwatlhwa tsa bone ga di tshwane le tsa dipagamwa tse dingwe.

Go utlwisa botlhoko ka gonne bese ke yone fela e leng ditlhwatlhwa tse di ko tlase. Ke ka moo ke tla feleletsa ke dirisitse thekisi go ya tirong.

Ee, go tsamaya ka dinao go dira gore mmele o itekanele. Gape go dira gore o lape thata fa ba tlhokega ko tirong ya diatla.

Ke itse letshwao la ga batho ba feta gore dikoloi di kgone go ba emela. Le letshwao la gore dikoloi di eme, le letshwao la gore dikoloi di tsamaya fo kae.

Ba ka mo tshwara poo, a ka thulwa ke koloi, ba ka mo utswa.

Baesekele o ka e dirisa gongwe le gongwe ga o ya tirong, ga o ya toropong. Mme dikotsi tsa teng ke ga fa o tlhagelwa ke kotsi jaaka sejanaga se fosetsa ko go wena, o tshwarwa poo, o batla go utswiwa.

O ka kgona go kopana le phologolo mo tseleng. Ke ka mokgwa o ba dirisang dipone tsa mmila, gore ba kgone go bona sengwe le sengwe se se etsagalang mo mmileng.

Ga se gantsi re ka kopana le koloi phakela fa pula ena. Ebile dikoloi fa pula ena di a relela mo tseleng.

Nka e fa lesome, ka gonne bese ke selo se e leng gore se botlhokwa mo matshelong a rona. E re isa ko reyang teng ebile e re busetsa ko re tswang teng.

Motho yo o tsamayang ka baesekele o babalesegile thata go feta o tsamayang ka dinao. Ka gonne baesekele e kgona go go isa ko o batlang go ya teng, le fa e ne e le tsela ya lobaka lo loleele. O ka tsena ka pele go sena o tlile go tsaya nako. Mme fela ka baesekele gape, go ka nna le kotsi e ka e tlhagelang jaaka go thulwa ke dikoloi le ga o tsamaya ka dinao.

Ke mmila o sa rateng ke dikoloi thata, ka gonne koloi e tla tswa ko itswelang teng ya go thula o itsamaela fo thoko ga tsela, mme o sa tsamaye mo tseleng ya yone.

Baesekele e tsaya maatla a motho go le phakela. Ke ka jalo ba bantsi ba sa tsamayeng ka dibaesekele ka gonne ke selo se e leng gore se a lapisa. O dirisa maatla a otlhe a gago a go e tereba.